Abantu basemakhaya babhekane nezinselele eziningi lapho bezama ukuthola izihlalo ezihlanganisa kakhulukazi laba abakhubazekile kakhulu, bakwazi ukuthola izinto zikwazi ukubasiza kunzima ngoba emakhaya kusuka kusekudeni. Uhulumele kumele ayibheke indaba le ukuthi bakwazi ukuthola usizo.

Ukuthi abantu laba abanesifo sengculazi nabo abantu. Bangaphathiswa ungathi abantu laba abazobathelela ngesifo lesi. Kumele bazi kakhulu ukuthi balokhu bahamba baya le, bayokwazi ukubathesta ukuthi bazi ukuthi bamekuphi. Ngaso sonke isikhathi bazivikele. Noma umuntu abamuthemba kangakanani, bazivikele ngaso sonke isikhathi.

Ezibhedlele ngendaba le ye-GBV, babhekane nayo ngokuthi bahlanganise ubufakazi. La bakhuluma ngayo kakhulu, la bayixazulula khona kule emaphoyiseni. Kula kukhulunywa ngayo kakhulu.

Kumele amanesi wasesibhedlela avakashele esikolweni, bakwazi ukukhuluma nababasha, amantombazana kakhulukazi. Ukuthi zikhona izindlela lezi ukuthi bangavikela ukukhulelwa basebancane, kakhulukazi basesikolweni. Baze balethe nabonese laba baze nezinto zokujova, babajove esikolweni. Ngoba ayikho enye indlela le bangayenza ngayo.

Ukwandisa ukufikelela ezisizakalweni zezempilo. Ifinyelela ezindaweni lapho ezingekho khona, noma lapho zikude kakhulu. Loku kubaluleke kakhulu emphakathini yasemakhaya ezindaweni ezingekho emthethweni zasemadolobheni kanye nakwabanye abantu abahlala ezindaweni ezinzima ukufinyelela kuzo.

Umuntu okhubazekile ngokwencondo angaya kumtholampilo athole laba bokukhansela umuntu. Ukuze bakwazi ukwamukela isimo leso bakuso. Nokwenza imidlalo, bakwazi ukudlala bakwazi ukubona ukuthi nabo bayafana nabanye abantu, kodwa kusuke kunoshintsho kancane, umehluko kancane kulaba abangakhubazekanga.

Uma ngifika lapha kumtholampilo, ngingabheka ukuthi ngingathola abantu laba bokuvikela abantu, ngibuze, ngibuze ngibheke nezimpawu ngoba lapha emtholampilo kuhlezi kunezimpawu. Uma ngifika lapha ngithole omamukeli ukuthi angikhombe ukuthi ngingasizakala kuphi ngingamutholaphi unesi lo zokwazi ukunginceda. Ngithole ilayini ehleli kahle ebhekane nalokhu engikuzele emtholampilo.

Uma ufika ungena lapho kumtholampilo, ukhuluma nomamukeli ukuthi ucela ukubuza ukuthi kukuphi la abahlola khona isifo sengculazi bazokungikhomba. Uma ngifika lapha ngithola unesi, unesi uzongikhansela, angichazele ngalokhu abazokwenza. Bangibuze imibuzo, bangigcwalise ifomo. Uma ngiceda ukuyigcwalisa, bazothatha umunwe wami bawujove kancane ukuthi igazi likwazi ukuphuma. Uma uceda, bathatha into le abayisebenzisayo yokuhlola umuntu ngalesi sifo. Sizoma kancani, uma beceda lapho bazongitshela ukuthi ama-results, athini.

Ukushoda kwempahla yokuvikela inzalo ezindaweni zasemakhaya nemiphimelo emibi. Efana nokwanda kwesifo esindluliselwa ngocansi. Uma kungekho amakhondomo wokuvikela isifo esindluliselana ngocansi njengesifuba, njengengculazi, ingaba yingozi emuntwini.

Ukuthi bangakupha izinto lezi ukuthi zizakwenza ukuthi ugule nokudlulisela. Ubungozi bakhona, bangakusika, igazi liyachitheka basebenzisa ummese lo bebekusebenzisa komunye umuntu. Ukuthi ukugula kwakhona kungandlulisela futhi kuwe.

Ukuthi bakhe imitholampilo elingane kakhulu lapha emakhaya ngoba bomele bahambe bayothola umtholampilo, kumele bahambe indlela ende. Uhulumene ungathi akwazi ukwakha iy'bhedlela eziningi, lezi ukuthi abantu bangakhona ukuzifikelela.

Ngingahlala phansi naye, ngakhuluma naye umalume, ngithi malume usanda ukuthola ukuthi unesifo sengculazi, akusikho ukuthi wena uhlukile ebantwini. Into ehlukile ukuthi, wena uyagula, kodwa ukugula lokhu kufuna ukuthi uthathe amapilisi azokwazi ukunceda amasoja wasemzimbeni wakho ukuthi nawe uze uhlezi ngesikhathi sonke ukhululekile uvikele umzimba wakho, ukwazi ukuphila isikhathi eside njengomuntu ogaguliyo.

Abantu besifazane, izinselelo lezi ababhekane nazo ukuthi bakwazi ukuthola ukuvimbela inzalo, ukuthi imitholampilo isekudeni kakhulu and abantu besifazane abakwazi ukuhamba indlela ede kakhulu. Uthola ukuthi uma behamba bayaphazamiseka. Nakhona ukufikelela lapha amatekisi, uthole ukuthi awekho. Nemali yokuthi bakwazi ukufika lapho, uthole ukuthi abanayo imali le abayiphethe, kumele bathenge izinto zasendlini.